Inqalatha libopheleleka ekubeni kufuneka iyazi uba uxanduva lwalo kukusela umkhwetha ukutya yonke imihla, zonke izidlo zemini luxanduva lwenqalatha ukuba liqinisekise ukuba oko kutya kuyafika kumkhwetha.

Xa uza kupheka umphokoqo uqale ubilise amanzi. Wakugqiba ukubilisa amanzi uwagalele embizeni, ubeke esitovini, uqinisekise ukuba ayabila. Ukhe isitya somgubo, uthathe ifolokhwe, ugalele umgubo wakho kulaa manzi abilayo uzamise ngefolokhwe. Wakugqiba ucuthe umlilo wakho wesitovu, ucike imbiza yakho. Emveni kwemizuzwana utyhile imbiza yakho uzamise, uyeke umphokoqo ufuthe. Uyawumane uwuzamisa ke ngefolokhwe ude ube kanti uyavuthwa. Xa uvuthiwe uzawubona ngokuba nentshwela emacaleni nangaphantsi kodwa ungawutshisi.

Ndingumntu oququzela kakhulu. Ngoko ke, ndiye ndidlale indima yokuba ndisoloko ndisedolophini, ndithunywa, ndiqinisekisa ukuba yonke into eza kudingeka iba khona. Izinto ezifana neentente, izitulo, izinto zokuhombisa, ukutya, njalo njalo.

Ngokwezithethe zosapho lwam abantwana baye bathiywe ngoomakhulu. Oomakhulu ke baye babathiye amagama okhayo, nto leyo ke ithi ibe kanti iyabakhuthaza ebomini.

Abantu abangamadoda basekuhlaleni ngabo abaye bathathe ikwekwe bayinyuse intaba bayise esikhwetheni. Ikwaluxanduva lwabo nokuqinisekisa ukuba umkhwetha uhleli kakuhle kuba ingabo abantu abanelungelo lokuyowungena esikhwetheni. Luxanduva lwabo ke nakumasiko alandelayo afana nokosisa ukuqinisekisa ukuba umkhwetha wosisiwe, nokuqinisekisa ukuba umkhwetha utya kakuhle, yonke into yakhe isame kakuhle. Iphinde ibe luxanduva lwabo nokuphinda bambuyise bamzise ekhayeni bamyale njengendoda, ibe luxanduva lwabo nokuqhubekeka bamcebise bembonisa indlela njengomfana ke ngoku.

Inkosi ifana nomongameli ezilalini kuba ingumntu owongamele loo lali. Izigqibo zithathwa yinkosi, amatyala, abikwa enkosini. Yinkosi eqinisekisayo ukuba abantu belali bahleli kakuhl, izidingo zabo ziyanakekelwa.

Urhulumente angathi alungise izakhiwo zasezilalini neendlela zasezilalini, andise amathuba emisebenzi ezilalini, amathuba ezoshishino nawo awandise ezilalini. Azenze zibe ziindawo ezinomtsalane, khona ukuze ulutsha lungaboni sidingo sokuba luye ezidolophini.

Kuyaphithizela ekuseni ziimoto ezindleleni kwaye abantwana bam banqumla ezindleleni. Kuphinde kubekho abafana abagezayo abanomkhuba wokuxuthela abantwana izinto. Loo nto leyo indenza ndixhalabe ke ngoku, ndizibuze ukuba ingaba baphephile na.

Oko ndandikhule ndithanda umphokoqo. Bendithi xa ndibuya esikolweni xa ndivula umnyango ndikhawulelwe livumba lomphokoqo osesesitovini. Ndandivele ndichulumance ngaphakathi, ndibeke nje iincwadi ndibuye ndihlale phantsi ndilindele isitya sam, ze ndigqibele ngokukhulula. Kanti ngokomthetho bekumeluba ndiqale ndikhulule ndibuye nditye, kodwa xa kuphekwe umphokoqo ndandiqala ngokutya ndigqibele ngokukhulula.

Umleqwa yinyama esizidla ngayo kakhulu njengamaXhosa. Yityiphu ke eqinileyo, kumaxesha amanintsi iye ibe yityiphu ekhuliselwe ekhayeni. Iye ithi ixhelwe ke iphekwe. Iphekwe ke ngendlela engenanto zinintsi. Iphekwa ngamanzi anetyuwa, uba uyathanda ke ungafaka nepelepele, khona ukuze ibe nomsoco ingakumbi. Imnandi kakhulu ke le nyama kwaye amaXhosa amanintsi ayayithanda. Kodwa ke mvanje seyiphekwa ngezipayisi neesosi khona ukuze ibe imnandi kakhulu.